Tse ka lokiswang, hore thepa e seke ya dieha ho fihla. Ke ditsela tsa habo rona. Ka ha makoloi, a tsamaya ha nyane, ha ditsela di sa loka. Ebile ha di tsela di sa loka, ho teana hoba le dikotsi tsa koloi tse ngata tse etsahalang ka baka la mebila ea bo rona. Ka ha, ha re ke ra lokisa ditsela tsa bo rona. Re tla be re sebeditse haholo ka hore thepa ya rona e seke ya dieha.

Ke a leboha mme. Ka ha ele mona o re dumelletse hore o re tshepile hore ebe rona ba tsamaisang, ho nka leeto la hao la Limpopo. Dibese di tsamaya tjena. Re na le bese e tsamayang ka hora ya bosupa. Ka hora ya bosupa feela bese ya pele ya tsamaya. E be re ba le bese hape e tlang ho tloha ka hora ya leshome, hoseng ha e se e tletse. Jwale he mme, ke o tsebisa hore ha o batla ho tsamaya hoseng ka bese ya pele, o tla tlametse ke hore o fihle hona mona dibeseng ka hora ya bosupa hantle o be o se o le ka hara bese. Ka hara ha re tla be re tloha ho nka leeto la rona. Haeba mme ha wa tata, ho lokile, o tla nka bese e tla tsamaya ya bobedi ka hora ya leshome.

Ntate Mokganni, ke kopa hore o bale tjhelete ya hao hantle. Nna, ke ntshitse tjhelete e lekaneng. Mme, ke hloka hore ke tsamaye hona jwale. Ke kopa hore re hore e mong le e mong ka hare ho tekesi e. A shebe hore o ntshitse tjhelete e lekaneng na, ha e sa lekana, mme a short-a ho lokile. Re tla o tlatsa, re tsebe ho tsamayang kaofela.

Metswalle, ke bone hotel e ntle mane KwaZulu-Natal. E pela lewatle. E o ke re, e o ke nahanang hore re ka thabelang ho ya ho yona keresemeseng ena. Mme re tlo ntsha fela dikete, sekete, sekete, sekete e mong le e mong ho bona hore re tsamaya jwang. Ke ne ke nahana hore re tsamaye ka bese ho ya KwaZulu-Natal ho lo bona lewatle. Mme hape ho na le di-restaurant moo ho rekiswang dijo tse monate, tseo ke nahanang hore re ka di thabelang. Lona le ne le e bona Jwang?

Dumelang batho ba heso. Ha hona motho ya tla tsamaya ka quantum. Empa ha re ke ra kenang kaofela ka hare ho nyathi ena. Re tlo bona re felletse ka pelenyana re tsebe ho tsamayang. Ka ha ke a tseba hore e mong le mong wa lona mona o batla ho tsamaya, o batla ho ipona a fihlile moo a yang. Ka ha ha re ka ra sebedisanang mmoho. La bua hore hobaneng le sa kene ka mo ra thusanang. Re ka bona re qetile ka pelenyana. Ka ha mahlo, matsoho a hlatswana.

Dumela. Batho, ba Uber. Ke ne ke nkile leeto, mme ke batla ho babatsa ka moo mokganni a neng a ntshwere hantle ka teng. Mokganni enwa hake kena ka koloing. Pele pele ebile le pele ke kena ka koloing. O fihlile hantle ka nako. Ha a nka nako e telele. Ya bobedi ke hore, ha ke kena ka koloing, o mpotsitse hore ke hantle na? a ba mpolella hore, ke kenye e lebanta la ka hore ke tle ke bolokehe tseleng. Ya bobedi, mokganni ona o nfihlisitse hantle ka nako. Ya boraro, mokganni enwa o nfihlisitse hantle ka nako moo ke neng ke ya. Ebile, o ne a sa mpotse dipotso tse sa lokelang hore a mpotse tsona. Empa ke motho ya tsebang ho bua le batho. Mme ke re ke mpe ke babatsa feela, botle ba ba mosebetsi wa hae.

Ee, ke a dumellana ebile ke nnete. Ha re, ha re le ditekesing tse ka hare ho renke. Re tlametse re emele hore ditekesi tsena di tlale. Pele di ka tloha. Ka le leng ho etsahala hore motho ebe, o tatile. Mme o tlametse o fihle moo o yang ka potlako. Empa, o tlametse ke hore o emele tekesi tsena di tlale pele. Empa, ha o ya tekesing tse ka mathoko ho tsela. O e emisa feela ebe o ya mo yang. A na ke mathata ao re tobanang le ona ka hare ho ditekesi.

Ke hopola ka tsatsi le leng re nka leeto leba lelapa la heso. Re palame ditekesi, re nka leeto la ho ya Vereeniging, Gauteng. Re ile ra lahleha ra kena ka hara motse wa Gauteng, ka ditsela tse teng tse ngata ngata. Tseo re sa boneng hore ha re nka tsela ena re a kae, ha re nka ena ha re nka mmela ona re a kae. Ditsela tsa Gauteng di ngata ngata. Tseo motho a ka lahlehang habobebe ka sona. Re ile ra thusahala ka ha e mong, wa batjha ba neng re palame le bona ka moo. A ileng a ntsa mohala wa hae e leng founu ya hae, hore a re etsetse GPS eo ileng ya re thusa ho fumana tsela ya hore re fihle moo re yang teng.